Ke ne ke tla dira gore morogo, ditamati le dieiye di tle pele ka gonne di gola ka bonako ebile di dirisiwa mo dijong tsa letsatsi le letsatsi, gape di bonolo go di tlhokomela mme di ka tshegetsa tshireletsego ya dijo mo setšhabeng.

Ditshingwana tsa marulelo di ka fokotsa ditshenyegelo tsa maatla ka go thibela dikago le go fokotsa ditlhokego tsa go tsidifaditsa, gape di tlamela ka ditlhagiswa tse di foreše tse di ka bolokang madi mo dijong kgotsa tsa rekisiwa go bona letseno lo lo oketsegileng.

Konteraka ya tiro e botlhokwa mo temothuong ka gonne e sireletsa ditshwanelo tsa badiri le go tlhalosa ditiro tsa bone sentle, e thusa go netefatsa dituelo tse di siameng, tshireletso ya tiro le maemo a a botoka a tiro.

Ee, go tshwanetse go nna le tuelo e e kwa tlase mo temothuong go netefatsa gore badiri ba duelwa ka tekatekano mo tirong ya bone ya ka natla, ka gonne seno se thusa go fokotsa go dirisiwa botlhaswa le go tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bone.

Ke ka kgobokanya dijalo tse di jewang ka go roba lefitiso go tswa mo ditshingwaneng tsa kwa gae, masimo a baagi kgotsa dimela tse di jewang tsa naga. Tseno di ka rekisiwa kgotsa tsa rekisiwa go dira letseno le go tshegetsa dikgwebo tsa selegae.

Go tlosa mefero ka seatla gantsi go botoka ka gonne go tlhomame thata ebile go tila go gobatsa dijalo tse di gaufi, gape go tlhwatlhwa tlase ebile go babalesegile mo tikologong go na le go dirisa metšhini kgotsa dikhemikhale.

Go batla dijo le go jala dijalo mo di jarateng tse di kwa morago, go ka fokotsa ditshenyegelo tsa dijo le go tlamela ditlhagiswa tse di foreše tse di itekanetseng, seno se tshegetsa tshireletso ya dijo le go tlhama tsela e e tswelelang pele ya go itshepa ya go tshela mo mafelong a ditoropo.

Mafelo a temothuo a ka dirisetswa boitapoloso le bodiredi ka go tlhama ditiro tse di jaaka maeto a polase, mafelo a go ikhutsa, dikampa tsa bašwa le ditiragalo tsa baagi, dithulaganyo tseno di naya thuto, go iketla le go gola semoyeng mo lefelong la tlholego. Ee, go na le ditšhono tse dintsi mo go kopanyeng temothuo le bodiredi, bogolo jang ka bojanala jwa temothuo le go fitlhelela batho go go ikaegileng ka tumelo.

Di-drone di ka tokafatsa dijalo ka go ela tlhoko boitekanelo jwa dimela, go lemoga disenyi go sa le gale, le go thusa gasetsa metsi kgotsa monontsha ka nepo. Seno se isa kwa go tsenyeng ditshwetso tse di botoka le temothuo e e nonofileng.

Mesola ya dikgogo tse di sa ruiwang e akaretsa dikgogo tse di itekanetseng, mae le nama ya boleng jo bo botoka le boitekanelo jo bo tokafaditsweng jwa diphologolo. Dikgwetlho di akaretsa kotsi e kgolo ya dibatana tse di jang ditshedi tse dingwe, go tlhagelela mo malwetseng le tlhokego ya sebaka se se ntsi le taolo e e kelotlhoko.

Maemo a a botoka a matlo a polase a ka baka mathata a boitekanelo jaaka mathata a go hema, kgatelelo ya maikutlo le bophepha jo bo bokoa ka ntlha ya go pitlagana go feta selekano kgotsa go tlhoka metsi a a phepa le kgeleloleswe. Matlo a a siameng a tokafatsa boitekanelo jwa badiri, maitsholo a bona le go nna le matswela ka go dira gore ba nne le tikologo e e babalesegileng le e e phuthulogileng ya go tshela.

Go bona dikgogo go tswa kwa dipolaseng tsa selegae go netefatsa nama e e foreše, e e itekanetseng le go tshegetsa ikonomi ya selegae. Gape e fokotsa ditshenyegelo tsa dipalangwa le ditshosometso mo ditikologong tsa rona, fa e ntse e rotloetsa go tshepana le go dira dilo mo pepeneneng mo tlhagisong ya dijo.

Diyunibesithi tsa temothuo di ka tokafatsa go abelana bokgoni ka go tshwara dikokoano tsa go tlhabana botlhale ka metlha, dipolase tsa dipontsho le mananeo a go fitlhelela batho ka dipuo tsa lefelo leo. Go dirisana le baetapele ba metseselegae le go dirisa katiso ya diatla go thusa go dira gore go ithuta gonne mosola le go nna maleba, mokgwa o o aga tshepo le go matlafatsa baagi ka kitso e e mo nakong e e mosola.

Ditshingwana tse di emeng di ka oketsa mefuta-futa ya ditshedi tsa kwa ditoropong ka go tlamela ka bonno le dijo tsa ditshenekegi, dinonyane le ditshenekegi tse di tlhotlheletsang mmodula, gape di tokafatsa botsogo jwa tikologo ka go mowa go fokotsa mogote le go laola go elela ga metsi a pula. Seno se thusa go tlhama tikologo e e tala e e leka-lekanang ya ditoropo.

Go bona gore a mmu o siametse dijalo re tshwanetse go dira tse di latelang, ga ntlha go leka pH ya mmu le maemo a dikotla. Se se supa fa mmu o na le tekatekano e e maleba ya kgolo ya dimela, sa bobedi go tlhola popego ya mmu le kelelo ya metsi. Mmu o o siameng ga o a tshwanela go nna motlhaba thata kgotsa letsopa le le ntsi mme o tshwanetse go ntsha metsi sentle. Ga boraro, go tlhatlhoba disenyi malwetsi kgotsa kgotlhelo ya dikhemikhale, mmu o itekanetseng o o sa kgotlhelelang o tshegetsa thobo e e botoka ya dijalo.

Ditshingwana tsa baagi di ka lekalekanya go batla dijo le go tswelela ka go tlhoma dikaelo tse di tlhamaletseng tsa gore go kutulwe eng, leng le bokae le ka go baya kwa pele dijalo tsa naga tse di sa feleng le tsa ditshedi tse di farologaneng. Thuto le go nna le seabe ga baagi ke senotlolo sa go netefatsa gore go batla dijo go tshegetsa bobedi boitekanelo jwa thulaganyo ya tikologo le phitlhelelo ya dijo ya paka e e telele.

Ee, badiri ba temothuo ba na le tshwanelo e e feletseng ya go ikhutsa mo malatsing a bone a tiro, tiro ya bone e tlhoka mmele mme gantsi e dirwa mo maemong a a thata. Ka jalo go ikhutsa ka metlha go botlhokwa gore motho a nne le botsogo jo bo siameng a babalesegile le go nna le seriti fela jaaka mo tirong epe kapa epe.

Mo thutopuisanong ya temothuo ya baagi, ke bone moitseanape wa temothuo a bontsha setlhopha sa balemirui ba selegae mekgwa ya go dira . Ka dipontsho tsa diatla le ditlhaloso tse di bonolo balemirui ba ne ba amogela mokgwa ono ka bonako, moragonyana ba ikagela dithotobolo tsa bone tsa go tokafatsa boitekanelo jwa mmu le go fokotsa leswe.

Balemirui ba tshwanetse go dira ditlhatlhobo tsa boitekanelo tsa pono tsa letsatsi le letsatsi mo diruiweng tsa bona le go rulaganya ditlhatlhobo tsa ka gale tsa kalafi ya diphologolo bonnye gangwe kgotsa gabedi ka ngwaga. Go thibela malwetse go akaretsa dikgato tse di gagametseng tsa tshireletso ya ditshedi, thulaganyo e e tseneletseng ya go enta le mekgwa e e gaisang ya go rua diphologolo e e jaaka phepho e e siameng, kgeleloleswe le go fokotsa kgatelelo ya mogopolo.